Ndingamnceda lo mntu ngoba uqhele ukukhwela nam etekisini and siyazana. Ngoko ndiyazi ukuba noba ndimbhatalele uzokwazi ukuphinde andibhatale imali yam kusasa xa sele efike ekhaya wafumana isipaji sakhe.

Kubalulekile kakhulu ukuba ibhasi ibambe ixesha efika ngalo ngoba abantu abaninzi basuke beleqe eendaweni zabo ezahlukahlukeneyo. Xa ifika kwangethuba inciphisa amathuba okuba abantu bacinezeleke ngokwasengqondweni kanti iphinde incede nasekubeni inokwethenjelwa. Siyazi ukuba xa ibhasi ethile ifika ngexesha sizoxelela nabanye ukuba bayisebenzise.

Iimoto ezixinanayo endleleni zibangelwa yinto yokuba abanye basafunda ukuqhuba, xa kwenzeka kube khona ingxaki loo osafundayo ukuqhuba uye angazi ukuba makenze ntoni. Xa iimoto ziloko zimpipizela zimenza ukuba axinezeleke nangakumbi. Kanti ukuba bebemyeka ebezokwazi ukukhumbula ukuba yintoni ekufanele ayenze. Ngaloo ndlela loo nto yenza ukuba kuxinane endleleni.

Bendingenza into yokuba oonotekisi babenombutho wabo apho bazothi xa kuphela inyanga kube khona imali ethile ebekelwa ecaleni ukuze xa kuvela ingxaki noma ingxaki ivela kunotekisi othile, bazi okuba basebenzisa le mali bebeyibekille ebhankini ukuze bakwazi ukumnceda afinyelele leyoo ngxaki ajongene nayo. Ngoba ngamanye amaxesha abakwazi ukuba balungise iingxaki zabo ngenxa yemali encinane.

Xa ndibona amabala avulekileyo ndiye ndivuye kakhulu ingakumbi xa ndikuhambo olude ndikwazi ukubuka indalo nditsho ndizive ndihlaziyekile. Kodwa kwelinye icala ndiye ndicinge ukuba la mabala ebengasetyenziselwa ukutyala ukuze kukwazi ukufumaneka isivuno esizokwazi ukuthengiswa abantu babe nemali eyaneleyo yokuphila.

Ndicinga ukuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi enedekha ezimbhini ngoba le enye ayifumani bunzima obengeziwe obungenza ukuba le bhasi iwe. Kanti le enedekha ezimbhini nakubeni kuvuyisa ukukhwela kuyo kodwa ngenxa yobunzima ejamelene nako ingakhawuleza ibe sebungciphekweni wokuphumela endleleni ze ilimaze abantu.

Umakhelwane wam kunzima ukuba akhwele etekisini ngoba sele emdala kakhulu, iminyaka ihambile, akasakwazi ukuphakamisa imilenze xa kufuneka akhwele etekisini. Kanti namadolo akhe abuhlungu. Ngaloo ndlela akakwazi ukolula imilenze xa sele ekhathele. Itekisi iyamxinanisa ifuna ukuba agobe imilenze, kanti kwisimo ajongene naso bekumele imilenze yakhe akwazi ukuyolula kakuhle azokwazi ukuphumula ngokwaneleyo.

Ndingenza ukuba iitekisi zingagcwaliswa kakhulu ngoba xa zigcwele kakhulu abantu babasengxakini yokuba bawe naloo tekisi. Xa itekisi ifake abantu abakwinani elilinganiselweyo, bangakwazi ukufika ngokukhuselekileyo kwindawo abaya kuzo. Kanti namabhanti okhuseleko angakwazi ukubanceda ukuze bazive bekhuselekile.

Ndingaqale ndijonge ukuba ngubani osestophini sebhasi. Uba kuyenzeka ndifumnaise ukuba kukhona umntu ebendiqhele ukukhwela naye ndingamcela ukuba andibhatalele kuba ndilibele ikhadi lam lebhasi. Kanti ukuba kuyenzeka akukho bantu abangakwazi ukundinceda kungafuneka ndibuyele endlini ndiyothatha ikhadi lam lebhasi.

Abantu kule ndawo endihlala khona ingakumbi abaqhubi beetekisi banobubele kakhulu ngoba sebeyabazi abantu ababakhwelisayo, nam ndikhe ndakhweliswa ngomnye ndabe ndisiya kufutshane, wandikhwelisa mahala ngoba ethi uyandazi. Le nto ibangelwa kukuba bangabantu abancokolayo nabantu. Xa beqala ukukubona bayakubulisa bafune ukwazi ukuba uhlala kweyiphi indawo.